Ha o ya naheng tse ding, o tlamehile hore ha o fihla ka moo, o tjhentjhe ko ATM-eng kapa bankeng ya bona kapa airport. Se o tlamehile o se tsebe hape ke hore, tlamehile ho bane le tjhelete e ngata, hobane matsatsi a mang tjhelete ya fatshe matsatsing a mang tjhelete ya hodimo, seo se tla o thusa hore o bane le tjhelete o boloke tjhelete eo o tla kgonang ho e sebedisa matsatsi ao lo wa dulang ka moo o fihlela o kgutla, le ha o kgutla hape tlamehile o tjhentjhe.

Moreki a kgolang tjhelete ya grant, o qala ho sebedisa mokgwa ona wa ho fumana tjhelete a sa tlhoke ho ya bankeng tjhelete eo e tlamehile hore e kene ka card-eng ya hae. Seo se tla mo thusa hore a se ke a ye bankeng, a ka kgona le ho ntsha tjhelete eo dishopong tse ding tse fapaneng.

Batho ba insurance baby re ha ba no kgona ho nthusa hobane, leshala leo ha ba le kenye insurance-ng, ne ba tla kgona ho nthusa ha ne koloi ya ka e ka ba e thutse kapa leshala leo le shwele ka baka la kotsi ya koloi, e seng felang felang tje hore ba ka nthusa hore ke thole leshala le leng, hobane koloi ya ka ha e thola kotsi ya koloi .

Ha ne ke founetse batho ba insurance, ba njwetsa hore ha ba no kgona ho nthusa, hobane thepa ya ka e shwele ka baka la dintho tsa tlhaho, ha se hore e bile ntho e kabang hore ho tjhele kapa ke senyeditse ke batho. Bona ba kgone ho nthusa fela, ha e ka ba ke senyeditswe ke batho kapa ho tjhele, fela fela tje ka ntho tsa tlhaho, ha ba no kgona ho nthusa.

Dintho tse neng nka di tjhentjha ka stokvel ko hore, batho tlamehile ba thole tjhelete ya bona pele ha letsatsi le tlamehile motho a tlo kgolang ka lona. E seng tjhelete e tlamehile e kenywe account-ong, e seng ba fe motho wa tlo kgolang ka letsoho, hobane ba bang ba ema dikhoneng ba batla ho nka tjhelete ya motho oo, ba bang ha ba fe motho o tjhelete e felletseng.

Ha ditsotsi di sentse di-ATM tsa moo re dulang teng, seo se etsa hore badudi ba se ke ba thola tjhelete ka nako, hape seo se tla etsa hore ba ba tle ditjhelete tsa ho palama ba ye ditoropong tse ding ho lo batla tjhelete. Seo se tiisa setjhabeng sa rona, ke ka baka la tlhokeho ya mosebetsi se etsang hore ditsotsi di senye di-ATM. Mmuso wa rona tlamehile fela o fane ka mesebetsi e mengata hore dintho tse tjena difele.

Ke mesebetsi ya ba hire hore ba rute lefapha la bona ka UIF hobane, ho tla etsahala hore batho bao ba dule mahaeng ba sa sebetse tjhelete eo ke tjhelete eo ba tla kgonang hore ba e apply-ela ba kgone ho e sebedisa for ditlhoko tsa bona. Seo se ka ba thusa ha ntse ba batlana le mesebetsi e meng, tlamehile hore ba ba jwetse ba hiri hore tjhelete e, e ka ba thusa jwang.

Ho rekisa koloi eo oe rekileng pele hao bonolo hobane, o ile wa theoha ka yona, wa tsoha, wa etsa ntho tse ngata ka yona koloi eo. Empa, boleng ka koloi eo ho etsa koloi e ngwe bonolo haholo hobane ha o rekisa koloi e ya pele, se tla o thusa hore o bokeletse tjhelete e nyane, o reke koloi e ngwe o e batlang.